Iingenelo zokuba nepolisi yomngcwabo xa unepolisi yomngcwabo yonke into yakho iba lula kwaye awusokolisi mntu. Akubikho bantu abaye bathethe ngezinto zokuba kufuneka kudityaniswe imali ukuze ukwazi ukungcwatywa kwaye akulindwa ixesha lide. Kuba amaxesha amanintsi xa abantu bengenazo iipolisi zomngcwabo, kuye kufuneke balinde iinyanga ukuze kukwazi ukudibana imali yokungcwaba. Enye ke yeengenelo xa ungumntu othe wanepolisi yomngcwabo, uye ukwazi ukufumana isingcwabo esinesidima kwaye kungenzeka ukwazi ukushiyela nabantwana bakho ukuba ungumntu onabantwana imalana ethile ethe yashiyeka.

Into endiye ndiyenze kukuya kwaceba ndiyomcela ukuba andibhalele ileta enedilesi yam. Ndiyithathe loo leta leyo ndihambe nayo ndiye ebhankini okanye ukuba ungumntu oneeakhawunti zeempahla ungasebenzisa ingxelo yakho yeakhawunti yeempahla, uyiphathe uyisebenzise njengedilesi yakho.

Unobangela wokuba ndikhethe ukutyala imali kwangoku kukuqinisekisa ukuba imali endiya kuthi ndiyifumane mhla ndakhetha ukuthatha umhlalaphantsi ininzi kakhulu kuba andifuni kusokolisa mntu. Kwaye ke kubalulekile ukutyala imali yakho kwangexesha ukunqanda ukuzifaka kumatyala amanintsi kuba ucinga unemali. Kanti ke xa uthe watyala imali yakho uyazazi uba, nesizathu sokuvuka mihla le namalanga, rhoqo uvuke uye emsebenzini kuba uzazi usebenzela ntoni kuba ucingela nengomso lakho.

Izinto eziye zibe nogalelo zininzi kakhulu kuquka iminyaka, iminyaka, kuquka iminyaka, kuquka ukuba zeziphi na izigulo onazo. Xa uthe ke wanezigulo ezifaka umntu emngciphekweni nemali othi uyihlawule nyanga nenyanga kwi-inshorensi yobomi ibanintsi kakhulu. Naxa ungumntu lo uneminyaka esele imidala kakhulu, baye bayithathe njengaloo nto uba ungumntu usemngciphekweni.

Ingenelo engundoqo yeyokuba kukunciphisa iindleko ezingakhange zilindeleke. Umzekelo xa uthe wafaka lonke usapho lwakho kwi-inshorensi yokungcwaba noma kungenzeka ntoni na, uyayazi ukuba lonke usapho lwakho ulifakile kule inshorensi. Noba kungenzeka, umzekelo into yokuba nonke niwe nemoto, nisweleke, nonke njengasapho nizobe ninayo i-inshorensi ezothi ikwazi ukuningcwaba.

Mama, isipaji sedijithali sisebenza njengokuba xa uthumelele umntu imali kuye kube khona kuye kube khona amanani azawuthi awasebenzise ukukhupha le mali. Kubekho neenombolo ezine esiyibiza ngokuba yi-pin ezothi ifuneke xa eyikhupha le mali. Zikwakhona ke neevenkile angakhupha khona le mali ukuba akakwazi ukufikelela ebhankini.

Xa uthe wathumela imali ngefowuni usungakwazi ukuphinda uyibuyisele kuwe ukuba uba uyithumele ngempazamo. Xa uthe wathumela imali ngefowuni uba nabo nobungqina bokuba ndithumele imali enga, ndiyithumelela ubani.

Abantu bavula iiakhawunti zekhadi letyala kuba indlela yokuphila eMzantsi Afrika ilixabiso eliphezulu kakhulu. Loo nto ibangela abantu bazifake kwezi akhawunti kuba benabantwana abasafundayo ekufuneka bethengelwe iimpahla rhoqo. Ukutya kungamaxabiso aphezulu kakhulu, abantu baye bafune ezi akhawunti zekhadi letyala ukuzisebenzisa ukuthenga ukutya mhla kwafika ixesha likaxakeka babe bengekarholi.